Lebollo le ka fokotsa kotsi ya tshireletso ya HIV, empa ha le e fedise. Motho ya bolotseng a ka fumana tshwaetso ya HIV ha ebe a etsa thobalano e sa sireletsehang. Ho sebedisa dikgohlopo le ho etsa tshireletso e sireletsehileng ka mehla, ho wa hlokahala ho itshireletsa kgahlanong le HIV.

Ee, setjhaba sa heso se na le mananeo a ente. Hangata re utlwa ka tsona ditleliniking tsa lehae, dikopanong tsa setjhaba, kapa diphatlalatso seyalemoyeng le di-poster. Ente e bohlokwa hobane e sireletsa batho mafung a kotsi, ebile e thusa ho emisa ho qhoma setjhabeng.

Ee, ke nahana hore ho nepahetse ho dumella baithuti ba baimana hore ba tswelle pele ka dithuto tsa bona. Thuto e bohlokwa ho motho e mong le e mong. Mme ho tshehetsa baithuti ba baimana ho ba thusa ho ikahela bokamoso bo betere bakeng sa bona le bana ba bona.

Ee, mokgatjhane ya nang le HIV a ka fetisetsa kokwanahloko ho leseya la hae nakong ya pelehi. Empa ka phekolo e nepahetseng le hlokomelo, kotsi ena e ka fokotsa haholo, kapa ya thibelo.

Thupelo ya first aid e nka nako e kae? Re ka ithuta dihlooho di fe? Na ho na le setifikeiti ka mora ho qeta thupelo? Na ho tlaba le kwetliso e sebetsang? Na ho na le ditshenyehelo, kapa thepa eo re lokelang ho e reka?

Ntate, ke tshwenyehile haholo ka seo o mpolelletseng sona. Na re ka bua haholwanyane ka bophelo ba hao le keletso ya ngaka? Mohlomong re ka fumana maikutlo a bobedi, kapa ra fumana tsela e nngwe eo re ka o thusang ka yona hore o ikutlwe o le betere. Ke mona bakeng sa hao.

Ke hlokolotsi ka dipapatso tsa tahlehelo ya boima ba mmele hobane ba bangata ba feteletsa dipheello tsa bona. Ho molemo ho tshepa ditlwaelo tse phetseng hantle jwalo ka dijo tse nepahetseng le boikwetliso ho fapana le ho lokisa ka pele. Ka mehla hlahloba hore na dihlahiswa di bolokehile? Ebile di amohetswe pele o di leka.

Ke ba eletsa hore ba hlahlobe hore na sehlahiswa se amohetswe ke balaodi ba bophelo bo botle? Bala manane a metswako ho qoba di-chemical-etse kotsi, ba etse tlhahlobo ya patch pele. Mme ba batle maikutlo kapa keletso ho ditsebi tse tshepahalang tsa tlhokomelo ya letlalo. Ka mehla kgetha ditlhaiswa tsa tlhaho, kapa tse bonolo ha ho kgoneha.

Kgaello ya meriana ditleliniking tsa mahaeng, hangata e bakwa ke taolo e mpe ya phepelo, ditjhelete tse fokolang le meaho e fokolang. Sena se lebisa ho mafu a sa phekoleheng, ho mpefala ho bophelo bo botle le ho lahlehelwa ke tshepo tsamaisong ya hlokomelo ya bophelo. E kaba ya baka mafu a ka thibelwang.

Ha eba ntatemoholo a ne a kula kelellong, ke ne ke tla etsa bonnete ba hore o fumana hlokomelo e nepahetseng ya bongaka, tshehetso le kutlwelo bohloko. Ke ne ke tla sebetsa le ditsebi ho laola boemo ba hae le ho etsa bonnete ba hore o ikutlwa a sireletsehile, ebile a hlomphehile.

Ee, ditokelo tsa thobalano di lokela ho tsebiswa dipetlele le ditleliniki tsa Afrika Borwa. Motho e mong le e mong o na le tokelo ya ho etsa kgetho ka mmele wa hae, a ena le tsebo. Mme maemo a tlhokomelo ya bophelo ke dibaka tse loketseng ho fana ka boitsebiso bo nepahetseng, bo hlomphehang. Sena se thusa ho fokotsa sekgobo ho sirelletsa dihlopha tse tlokotsing, le ho kgothaletsa tekano, bophelo bo botle le polokeho ya batho bohle.

Dumelang. Lebitso laka ke Dineo Tau. Ke letsetsa ka mobile clinic e fihlileng hoseng hona. Batho esale ba leta ho tloha ka hora ya bosupa hoseng, mme ha ba so fumane thuso. Ke kopa o hlahlobe tieho, kapa o romelle motho ho tla thusa. Ke a leboha.

Lebollo la setso le etswa thabeng ke dingaka tsa setso, e le karolo ya moetlo wa ho fetisa. E fana ka boikgohomoso le boitsibahatso ba setso, empa e ka jara dikotsi tse kang tshwahetso, bohlweki bo fokolang, kapa mekgwa e sa sireletsehang ha eba e sa laolwe hantle. Lebollo la bongaka le etswa dipetlele kapa ditleliniking ke ditsebi tse kwetlisitsweng. E bolokehile ho feta, e na le kotsi e tlase ya mathata le bohlweki bo betere. Empa e ka nna ya haellwa ke dintlha tsa setso.

Ke o eletsa hore o ye sepetlele se seholo hobane bana le disebediswa tse ngata, dingaka tse kgethehileng le disebediswa tse molemo ho phekola maemo a tibileng. O tla fumana diteko tse potlakileng, tlhahlobo e nepahetseng le tlhokomelo e nepahetseng. Ho wa thusa ho fola ka mekgwa e sireletsehileng.

Jwalo ka mohlokomedi, dintho tse ding tse sa thabising tseo ke nnileng ka kopana le tsona di akaraletsa ho fumana batho ba baholo ba sa hlokang hantle. Dibethe tse ditshila, diaparo tse sa fetolwang, kapa dijo tse senyehileng. Ba bang ba sala ba le bang ka nako e telele, ba jewa ke bodutu kapa ba tepelletse maikutlo. Ba bang ha ba nwe meriana ya bona hantle e leng se ka mpefatsa maphelo a bona. Maemo ana a boima, empa a nkgopotsa hore na ke hobaneng ha tshehetso ya ka e le bohlokwa.

Ho nwa kofi ka lemon hoseng ho ka matlafatsa matla, kapa ho thusa ka tshilo ya dijo. Empa ha hona bopaki bo matla ba science ba hore ho baka mafura a potlakileng, kapa ho lahlehelwa ke boima ba mmele. Ho theola boima ba mmele e le kannete ho tliswa ke ho ja dijo tse phetseng hantle, ho ikwetlisa le ho tsitsa e seng ho lokisa ka pele.

Hangata batjha ba bona mekgwa ya kgale ya thibelo bokgashane e sa tshepahale, eseng bonolo. Mme ka dinako tse ding e silwe ke nako ha e bapiswa le mekgwa ya sejwalejwale. Ba atisa ho ananela mekgwa ya sejwalejwale bakeng sa ho sebedisa hantle, ho be bonolo ho e sebedisa le ho fana ka taolo. Le ha ho le jwalo, ba bang ba boela ba ananela mekgwa ya kgale bakeng sa dikarolo tsa bona tsa tlhaho kapa tseo eseng tsa di-hormone. Empa ka kakaretso, ba rata tshireletseho le boiketlo ba dithibela pelehi tsa moraorao.

Ee, dipapatso tse jwalo di atile sethaleng se kang Facebook. Tse ngata tsa dihlahiswa tsena, di bolela hore di hlwekisa madi, empa tse ngata ha di na bopaki ba science bo tshehetsang dipolelo tsa tsona. Mmele ka tlhaho o itshela tjhefu ka sebete, diphiyo le ditho tse ding.

Tjhe, nkeke ka itshetleha ka metjha ya ditaba ya setjhaba bakeng sa keletso ya bophelo bo botle le ha ditaba tse ding di ka tswa ho ditsebi. Ditaba tse ngata ha di ya netefatswa, di a kgelosa, kapa di thehilwe maikutlong a motho ho fapana le science. Diqeto tsa bophelo bo botjha le bo botle di lokela ho thehwa hodima dintlha tse nepahetseng.

Ho ngodiswa ha matekwane ka molao ho ka bonwa e le ntho e ntle le e kotsi. Ka lehlakoreng le leng, e dumela ho laola tshebediso ya bongaka le ho fokotsa diqoso tsa tlolo ya molao bakeng sa thepa e nyenyane. Ka lehlakoreng le leng, ho ka nna eketsa kotsi ya ho hlekefetswa haholoholo hara batjha.

Hangata ditsebi di re, ngaka e molemo e shebana le ho thusa bakudi pele eseng ho etsa tjhelete. Ngaka e lefisang tjhelete e ngata haholo bakeng sa tlhahlobo feela, haholoholo ntle le mabaka a hlakileng kapa tlhokomelo ya boleng e ka nna ya nkwa e nka monyetla ka batho. Matshwenyeho a tshwanang a ka sebetsa le ho dingaka tsa setso, ditheko tse tshepahalang, le tshebeletso e tshepahalang ke matshwao a mo fodisi di kapa ngaka e tshepahalang.

Dikolo le di-SGB di lokela ho tiisa melao ho barekisi ba dijo ba ka ntle, le ho netefatsa tlhokomediso e tiileng ya dijo tsa sekolo. Batswadi ba tlameha ho ruta bana ka mekgwa e sireletsehileng ya ho ja, le ho tshehetsa dikolo ho tlisa polokeho ya dijo. Ho hlahlojwa kgafetsa le ho hlahloba bohlweki ho bohlokwa ho sireletsa bophelo ba bana.

Lebollo ke ho tlosa letlalo la setho sa pele ka ho bua. Hangata ho etswa ka mabaka a bophelo, kapa a setso. Ke nahana hore ho molemo hore ditleliniki tsa mmuso di fane ka yona ka mokgwa o sireletsehileng le mahala. Haholoholo ho fokotsa dikotsi tsa bophelo bo botle tse kang HIV.

Botenya bo ka baka lefu la pelo, lefu la tswekere le matla tla a fokolang. E boetse e ama bophelo bo botle ba kelello le tebello ya bophelo.